Abazalwane beya emhlanganweni, yilolo suku lolo engingalwenza ukuthi ngikwazi ukuba ngibathathe ngibe umshayeli ovolontiyayo. Uma bonke abazalwane beya emhlanganweni bezolala, nabazalwane abazoya emhlanganweni bezohamba ekuseni, babuye ntambama.

Nokuthi lufake abantu abasha okuzoba ibona abazoyalela abantu abadala noma lufakwe abantu abadala okuyibona abazotshela laba abanye ukuthi uhlelo lwe-shuttle kubantu abadala lungasiza ngani.

zingaba zinkulu kabi, zingaba zinhle for bona ngoba angeke babangisane nabantu abasha ekugibeleni kwabo ngoba bengagibela .

Ipakisha ngingalilungisa ngokuthi ngipakisha izinto ezincane, izinto ezingeke zibe naso isisindo esikhulu.

Umbono wami uthi, kumele abantu bamabhasi imali yabo ithi ukukhuphuka kancane futhi bathole ukuvikeleka kulaba bantu abashayela amatekisi ngoba ukuvikeleka abanakho. Yinhle kakhulu into abayenzayo.

Ngingashintsha ngokuthi abantu bengaphatha iy'mpahla ey'ncane ngoba bengabebazi ukuthi i-toll izothatha imali yey'mpahla abayiphethe. Ingathatha imali encane nabantu bapakishe iy'mpahla ey'ncane, la bantu abakwi-toll bangatholi imali ekuyiyonayona uma sekumele bahole ekupheleni kwenyanga.

Zibhekana ngokuthi babambisane bona bodwa bekwazi ukuba beshintshane ekuthatheni abantu abadala bebayise esontweni. Ngokwenzenjalo bayobe besiza bona besiza nabantu abadala ngokuba bona babambisane bebodwa.

ngokuthi basebenzisane nabantu abasebenza kumtholampilo nabantu bosizo lokuqala lapho bangakhona ukuthi babhekelelane nomphakathi ngokuthi abantu bengagijimi uma behamba, bengadrayivi bephuzile. Usizo lokuqala luhlezi lukhona for bona.

kahle kakhulu futhi ukuthuthwa kukaloliwe, mina akungithinti ngoba vele angisiye umuntu ohlezi enendlela, angisiye umuntu ohlezi ehamba njalo.

Ngingaqala ngokuthi uma ezogibela lezo moto lezo zesonto ey'suke zikhona asheshe ahambe, ahambe kusakhanya, angihambi sekuhlwile ngoba uma ehamba kusekuhlwile ilapho uvalo azoba nalo khona. Kanti uma ehamba kusakhanya ehamba kusasemini uvalo angeke lube khona kakhulu.

Athembeke kakhulu ngoba amabhasi awahambi ngesikhathi okungasona. Futhi nathi siwumphakathi, siyazi ukuthi amabhasi ahamba ngasikhathi sini, amabhasi afika ngasiphi isikhathi, amabhasi abakhona nini.

Amabhasi awafinyeleli kakhulu ebantwini abadala ngoba iy'tobhi zikude kakhulu, amabhasi abangeni, iy'tobhi ney'itobhi. Manje abantu abadala baba nenkinga ngalokho.

Inzuzo ukuthi izimoto zamasonto ziyakwazi ukuba zifinyelele ey'tobhini. Abantu abadala abahambi ibanga elide.

Ngiyasikhumbula leso sikhathi leso ngoba sasingakwazi ukwenza izinto kahle ngoba uloliwe wawuhlezi usenkingeni, uloliwe wawuhlezi uhamba kancane, uhamba kancane. Amabhizinisi ethu ayehlezi eba nenkinga yaleyo nto leyo ukuthi nabantu abasatholakali kahle.

Ubuchwepheshe obungasetshenziswa ukuthi kusetshenziswe amafoni. Amafoni iwona anezinto ey'sheshayo, ngefoni yakho uyakhona ukuba usendele umuntu imali, ngefoni yakho uyakhona ukuba uthenge into ekude, into ele phesheya uyithenge ize kuwena qathatha la ohlala khona. So ubuchwepheshe nje ukuthi kusetshenziswe amafoni isikhathi esiningi.

nazo ukuba njalo ngezinye iy'khathi ngangiwufica uloliwe ususuka ngenxa yesitobhi mina engikusona.

Esikhathini esiningi ongazi ukuthi ibhasi lihamba ngasikhathi sini, kwesinye isikhathi awazi ukuthi ibhasi lizobuya ngasikhathi sini uma ufuna ukuligibela. Iyona ngqinamba leyo eba khona, wukuthi ibhasi ongasazi isikhathi salo.

Kuba khona abantu bomphakathi abamabhasi abasebenzisana nabo okuyibona abazohambisa umyalezo ebantwini.

Yebo, ziwukuyekethisa okudingekalayo ngoba angeke iy'timela zigijime ngoba zisuke ziphambana nezinye. Kumele zihambe kahle ngendlela okuyiyonayona.